Okubalulekile ku-ubuntu kuhlala emphakathini onobulungiswa oneqiniso futhi onobunye. Lapho kunenkululeko nokuzimela ekungabini nabalungisa. Ubuntu bukhuthaza amathuba alinganayo futhi bukhuthaza ukulunga, ukuba neqiniso ubukhomanisi nokuncikana.

Ifilosofi ye-ubuntu nemfundiso yayo ewumomo yokuthi umuntu ngumuntu ngokusebenzisa abanye abantu, ihambisana kakhulu nomqondo wobuntu okwabelwana nokuxhumana, ingcizelela ukuthi ubunikazi bethu ngabanye kanye nenhlalakahle kuxhumene nenhlalakahle kanye nokusebenzelana nabanye emphakathini wethu. Le filosofi ikhuthaza umuzwa wokuba ndawonye nomthwalo wemfanelo njengeqembu.

Isikhathi esinikelwe ekulingiseni ukudla kwendabuko, siqinisa izibopho zomphakathi futhi siqinisekisa ukuqhubeka kwamasiko nokusebenza njengendawo ebalulekile yamagugu okwabelwana ngawo ukusebenzelana komphakathi kanye nokudluliselwa kolwazi namakhono. Ukulungiswa nokwabelana kwalokhu kudla kuba isiko elixhumanisa abantu eliqinisa ubunikazi bamasiko futhi lidlulise amasiko ezizukulwaneni ngezizukulwane.

Amasiko emingcwabo kaZulu aguquke kakhulu ngokuhamba kwesikhathi ethonywa yizinto ezifana nokuya emadolobheni, ukuhwebelana kwembulunga yonke kanye nomlando wamakoloni. Nakuba imikhuba yokungcwaba yendabuko isalokhu idlangile iye yashintshwa futhi yahlanganiswa namanye amasiko, kuhlanganise nalawo athonywe ubuKrestu kanye nemikhuba yasentshonalanga yokulila.

Njengomholi womphakathi, uzwela ukulalela ngenkuthalo nokuxhumana ngokukhululekile kubalulekile ekuxazululeni izingxabano. Kuzwela lusiza ukuqonda umbono womunye umuntu, ukulalela ngenkuthalo kuqinisekisa ukuthi uzwakale futhi ukuxhumana ngokukhululekile kusiza ekutholeni izixazululo ezibhekana nezidingo zabo bobabili abathintekayo.

Ukweseka kangcono intombazane ngesikhathi ishintshela ekubeni ngowesifazane nokufunda amakhono, imindeni ingabakhuthaza ukukhulumisana olukhululekile, ikhuthaze ukuzimela, futhi yakhe indawo esekelayo. Lokhu kuhlanganisa ukulalela imicabango nemizwa yakhe ngenkuthalo ukumsiza abe nomuzwa wokuzethemba nokunikeza izinsiza nesiqondiso njengoba ezula zula ngezinselele zakhe ezintsha namathuba.

Emasikweni amaningi, ukulungiswa kokudla kwendabuko kuvame ukuncika kakhulu ekusebenzeni kweqembu. Ngokuhlanganisa amakhono, ulwazi kanye nezinsiza, iqembu lingakhiqiza ukudla okunhlobo nhlobo, futhi okumnandi futhi okuhlangelwe nakho okwabiwe kuthuthukisa injabulo kanye nokudluliselwa kwamasiko. Ukusebenzisana kwethimba kuthuthukisa ikhwalithi ngokusebenzisa amakhono ahlukahlukene ukuqinisekisa ukuthi ukudla kulungiselelwa ngokunembile nangenhlanzeko, futhi kukhuthaze isimo esihle esihumushela emiphumeleni engcono.